Izindleko ezingakhona kunga mhlawumbe ama-tollgate, uphethroli, nokukhokhela umuntu osebenzayo.

Indlela engingalungisa ngayo ukuthi ngaphambi kokuba ngihambe ngibuke imigwaqo engadinge kukhokhelwa futhi emifishane kunalo engingawuthatha.

Izingxenye ezayo ezimbi ukuthi ibhasi liyabanda futhi linomsindo nje kakhulu. Ingxenye enhle kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi ufika ngaso leso sikhathi ubekelwe sona.

La ma-tolls lawa ayasimosha isejuli sami kakhulu ngoba ngisuke nami sengibhalile phela ukuthi mhlawumbe umuntu uyofika ngesikhathi thizeni. Aphinde afike ame mhlawumbe kwesinye isikhathi athole ukuthi kunolayini laphayana kutholi, iphinde idle isikhathi leyo nto. Ngapha kwamele akhokhe idle akhule imali leyo nto yamatholi ngoba amanye amatholi nje ayabiza ayabiza. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kumele abize imali elinganayo nje hhayi le nto yokuthi abize imali eningi kwenye indawo abiza imali encane.

Ngingaxhaza ngingaxhasa ngokuthi kube khona mhlampe uma bethenga lawo maloli noma lezo yimoto kube khona imadlana engifakayo nami. Mhlawumbe engathi mina i-subsidy ukuthi bakhone ukuyiphatha lezo yimoto. Ngiphinde mhlampe ngibehlisele ama-tolls ngoba iwona abadla kakhulu.

Usuku lwami ngingaluhlela ngokuthi ngihambe ngebhasi yasekuseni kakhulu ukuthi ngifike ukuze ngifike edolobheni kusenesikhathi ngikhone ukwenza konke engikudingayo ngisenesikhathi.

Hhayi bo hhayi bo hhayi bo mshayeli! Hayi bo mfethu ufuna ukusibulala yini? Awukahle mfethu cela ukuthi wehlise isivinini mfethu uzosibulala ayenziwa leyo nto oyenzayo. Uma kungenzeka ingozi la singafaka sonke njalo ufuna ukusibulala? Cha bafo, hhayi ayenziwa leyo nto.

Kona angasetshenziswa ngokuthi athuthe abantu abadala futhi ikakhulukazi laba abafuna ukuya esibhedlela, futhi abe nendlela yokuthi kungene iy'tulo zamavili lezi zabantu abakhubazekile. Benendlela mhlawumpe ezingena ngayo nendawo la zingakhona ukufaselwa khona ngoba khona abantu abadala abanaleyo nkinga ukuthi mhlawumbe abasakhoni ukuzihambela.

Kona kuyiqiniso vele ukuthi esikhathini esiningi osomatekisi imithetho yomgwaqo abayilandeli futhi akuyona into enhle ngoba abantu abashayelayo kwamele bathrithwe ngokulingana noma baphathwe ngendlela elinganayo. Kungathiwa laba osomatekisi bangakhuphula umthetho bona bangaboshwa kodwa laba abanye futhi uma ungaphula umthetho uyaboshwa umuntu.

Ichaza elingabanjwa umphakathi ukuthi bazame ukumisa osomatekisi ngoba bayabahlupha abantu abadala. Futhi kwawona lama-transport asemakhaya osomatekisi angeke baze bawuvumele. So umphakathi kwamele ubambisane nohulumeni ukuthi osomatekisi bangaphazamisi lolu hlelo.

Kanti kahle kahle kungani amathikithi aqhubeke athengiswe uma ngabe isitimela sona sesigcwele? Kungasiza nabantu bavunyelwe ukuthi badlule bayogibela koda isitimela sona sesiqwele? Akwaziwa yini ukuthi isitimela sikhone ukulayisha abantu abangakhi?

I-Rea Vaya amabhasi asedolobheni pheqelezi ama-metro buses. Ugibela wona ahamba nsuku zonke yonke indawo futhi awabizi kakhulu.

Into eyenza ukuthi abantu bashayele bephuzile ukuthi mhlampe besuke baya endaweni lapho bafuna ukuzijabulisa khona. Uma beqeda kumele kufanele futhi babuyele emuva emakhaya, futhi basuke bengenalo elinye i-plan, kwamele futhi bashayele bedakiwe benjalo. Ngiyacabanga ukuthi isona sizathu esenza ukuthi abantu bashayele bedakiwe.

Hheyi lezo ndlela ziba zimbi kakhulu. Kade ngagcina ukubona nje iy'timela ey'ningi zidlula. Okuningi nje sekuhamba ngamaloli iwona futhi lawa adala iy'ngozi la emgwaqeni.

Izinzuzo zakhona ukuthi lezi abantu abadala.

Izinselela ezikhona ukuthi mhlampe abantu abadala basemakhaya kwesinye isikhathi bayasala, abanye abaphathwa kahle. Yikho nje lokho engikubonayo.